Hhawu, kahle kahle le nto mina ngiyacabanga ukuthi kumele kuye ngaye umufi kahle kahle. Umufi uyena okumele asho ukuthi, okay, mina, nansi indlela engifisa ngayo, kungabi ukuthi thina iyiphi indlela esingathanda kube yiyona. Into engizama ukuyisho kahle kahle ukuthi uma sifeze amaphupho womufi kungaba ukuthi ufuna kwenziwe ngendlela yesiko kwenziwe ngendlela yesimanje. Kodwa uma sikhone ukufeza intando yakhe ngaleyo ndlela leyo siyobe sikhona ukuhlanganisa yonke into ekumele ihlanganiswe impela.

Mhlampe ngingathanda ukwenza imzekelo emibili ehlukene. Ngize ngapha kithina as hhayi, kanti nakhona ngiqamba amanga uma ngithi ihlukene ayihlukananga, ngoba isikhathi esiningi thina siye sithi ngiyalikhohlwa leli gama leli lesintu kodwa baye bayibize nge-twenty-first angisazi noma umemulo yini ngesintu but kuye nje kube into eyodwa ukuthi, oh, hhayi, intombazane ubese sifike eminyakeni ewu-twenty-one nje isikhathi esiningi ela khona isuke isiyintombi. Le nto yenziwa, kuzo zonke-ke nje futhi izizwe.

Hhayi, mhlawumpe esikhathini sakudala kodwa nje esikhathini samanje alukho nhlobo. Ngingasho ukuthi miningi imingcwabo ngiyayihamba impela ngiyay'bona izinto. Okwamanje alukho ulwazi abasinikeza lona ngaphandle, ngaphandle kokuthi indlela umngcwabo abawenza ngawo ukuthi iqoqaqane esesontweni kqali noma kuvukwe ekuseni kumbiwe umgodi kudlulwe esontweni. Emva kwesonto kuye kogqibwa emva kokuncwatshwa-ke then sekuyobuywa kuhlalwe ethendeni kudliwe. Ngaphandle nje kwalokho akukho okunye okutheni.

Awu lapho-ke ugqugquzela ukuthi abafana uma beyoyiswa ebudodeni kube khona indlela nathi esibasika ngazo sibaluleke ngokubaluleka kwazo lezi nto lezi uma kunane zinto abay'dingayo ukudla, uma beya entabeni konke nje okubalulekile abangakudinga eduze kwabo sebekhona ngayo yonke indlela. Kodwa engikubukayo mina ukuthi okubaluleke kakhulu ukuthi sibe khona kubona ngendlela yokukhuluma ngokuxoxa kahle kahle ngokubaluleka kwayo yonke uhlelo lolu.

Isiluleko mina engaza naso ukuthi mzala, khululeka, uma kuwukuthi wena uzizwa ngokuthi awukakulungeli asikho isidingo ukuthi ujahe. Khululeka uqhubeke uphile impilo yakho ngendlela oyiphila ngayo. Kuyothi-ke ubese usuzizwa ukuthi, hhayi, manje-ke usukulungele-ke ubese-ke uyaqala-ke ungenele uhlelo lolu. Kodwa nje khona ayikho into ejahekile, impilo yakho, isikhathi sakho ethathe ngendlela yakho.

Awu-ke kanti-ke kuye kube lula futhi kuye kube mnandi kakhulu uma sihlangene ngoba phela yona kuye kube indima nje edlalwayo abantu abaningi ukuze kugcine kulungile, angithi? Ngoba kumele siqale phansi emlilweni, masiqala phansi emlilweni kubaswe laphi laba ababasizayo, uma kuqeda ukubasiwa-ke then sekuyobekwa ibhodwe. Lapho-ke angisakhulumi ngokuhlinza ngoba phela angithi inyama nayo angithi kumele ihlinzwe, kumele kuqotshiwe kahle ngaleso sikhathi kuyobe sefakwe ebhodweni-ke. Yonke le nto yenziwa abantu behlangene, angeke uze uyenze uwedwa.

Le filosofi le or noma umqondo lo othi umuntu ngumuntu ngabantu uyafana nokuthi izandla ziyagezana. Angithi mina indlela engikholelwa kuyona ukuthi ukuze ngibe la ngikhona angeke ngiy'fikele nje mina. Kuyomele kube khona abantu abangzungezile ekwibona abayongisiza ngifinyelele kuleyo ndawo leyo. Kungelokho-ke uma kuwukuthi ngikgezile isandla, nawe phela angithi uyokwazi ukuthi uphinde ukungeza futhi isandla ngakusasa.